Ke ne ke na le account ya polokeho ya nako e telele. Empa ke ile ka hlokomela hore ha ke sa e hloka, ka ha ke batla ho sebedisa tjhelete ya ka bakeng sa kgwebo e nyane eo ke batlang ho e qala. Ke ile ka ya bankeng ka hlalosa boemo ba ka. Mme mookedi wa banka nthusa ka tshebetso ya ho kwala account. Tshebetso ena e potlakile ebile e bonolo. Ke thabile hore ke ile ka kgona ho fumana tjhelete ya ka e felletseng ho e sebedisa bakeng sa merero ya ka.

Ho latela pono ya ka ka ma mabapi le insurance ya nako e kgutshwane. Mo tefo e phahameng ya pele e etsang hore ditifiso tsa kgwedi le kgwedi di theolelo. Ho na le mabaka a ka etsang hore motho a enke kapa e hane. Mabaka a ho e nka, ho fokotsa morwalo wa kgwedi le kgwedi, boikarabelo ba ditjhelete, kgutso ya kelello. A mang a mabaka a ho e hana, kgaello ya tjhelete ya pele, ditlhoko tse ding tsa ditjhelete, ho rera ditjhelete ka fapaneng. Qeto ya ho nka kapa ya ho e hana insurance ya nako e kgutshwane ka tefo e phahameng ya pele e itshetlehileng ka maemo a ditjhelete a motho ka mong, le hore na ba ka kgona ho lefa tjhelete e ngata qalong. Ho bohlokwa ho ho lekola menyetla le mathata pele ho nka qeto.

Melemo ya ho boloka tjhelete mmoho ka stokvel. Ya pele, boitshwaro ba ditjhelete bo ntlafetseng. Ya bobedi, ho finyella dipheho ka potlako. Ya boraro, matla a kopanelo. Ya bone, tshehetso le kgothatso. Ya bo hlano, thuto ya ditjhelete. Ya botshelela, ho fokotsa kotsi. O ka ba hlalosetsa hore stokvel ha se fela ka ho boloka tjhelete. Empa hape ke ka ho theha setjhaba se tsheha tshehetsanang le se ikemiseditseng ho finyella dipheo tsa ditjhelete mmoho.

Nka mo eletsa ka hore, ya pele hlahloba ditlhoko tsa hao. Ya bobedi, bapisa di-plan tse fapaneng. Ya boraro, sheba marangrang a di dingaka kapa dipetlele. Ya bone, hlahloba ditshenyehelo. Ya bohlano, batla keletso ho ditsebi. ee, ke monahano o motle haholo oo. Ho ntsha medical aid ke letsete la bohlokwa bophelong ba motho le boiketlo ba hae e ba ditjhelete. E fana ka kgotso ya kelello le bo nnete ba hore tlhokomelo ya bongaka e tla fumaneha ha e hlokahala.

Ke tseba hore, ke mmaraka wa ditjhelete mo batho ba dikgwebo ba rekang le ho rekisa ditjhelete tsa dinaha tse fapaneng. Morero wa ona ke ho fapanyetsa ditjhelete e nngwe ka e nngwe ka theko e itseng. Sena se etsahala haholo bakeng sa kgwebo ya matjhaba. Bahahlaodi kapa ha batho ba batla ho etsa phaello ka ho fapana ha boleng ba ditjhelete. Dintlha tsa bohlokwa ka forex, mmaraka o moholo ka ho fetisisa lefatsheng. dihora tsa kgwebo, baetsi ba mmaraka, phehello ya ditaba, dikotsi.

Moreki, ditefiso di tlo tlo nkuwa. Ya pele, tefiso ya ho ntsha pele ho nako, early withdrawal penalty. Ya bobedi, tefiso ya tsamaiso, administrative. Di ditifiso tsena di nkuwa hobane ditjhelete tse beilweng bankeng sa nako e telele di thusa banka ho rera le ho tsamaisa ditshebeletso tsa yona. Ha tjhelete e ntshetswa pele ho nako. Ho ba le kgahlamelo meralong ya banka. Mme tifiso tsena di thusa ho leka lekanya tahlehelo kapa ditshenyehelo tse kabang teng ka lebaka la ho ntsha tjhelete pele ho nako.